Mo lapeng la 'etsho kana mo motseng wa 'etsho re leka ka bojotlhe jwa rona gore re fe bana ba rona maina a Setswana. Ga re sa tlhole re batla go dira mokgwa o le wa go fa bana maina a Sekgowa ka re nagana gore batho ba ba neng ba fiwa maina a Sekgowa e ne e le ka kgang ya go akaretsa batho basweu ka ba ne ba palelwa ke go bitsa maina a Setswana. Ka jalo re netefatsa gore bana ba rona ba fiwa maina a Setswana ebile maina ao a leboga Modimo kana a tlotlomatsa Modimo kana a bua sengwe ka Modimo.

Fa re bua ka dijo tsa Setswana, re bua ka dijo di tshwana le bo nnyola, dikgobe, diretlo, le , jalo jalo.

Moletlo wa Cape Minstrel Carnival-e o tlotlomatsa malata kana makgoba a kgale ka nako tsele tsa bo nineteen hundred, mme moletlo oo o tshwaretswe loago lwa batho ba ma-coloured-te kana re ka re bone masarwa go ba tlotlomatsa le go ba gopotsa gore ba tswa kae ebile ba ya kae.

Ke nagana gore go molemo go ruta bašwa go itirela dijo tsa setso, gore ba kgone go itse gore bagolo-golo ba bone ba ne ba ja dijo tsa mofuta mang le gore bone ka bo bone ba tshwanetse go ja dijo tse di mofuta mang ka gore bagolo-golo ba rona ba ne ba ja dijo tse e leng gore ga di na di dipe tsa di-chemical-e. Ka jalo fa ba ka kgona go ja dijo tse ne di jewa ke bagolo-golo ba ka kgona go tshela lebaka le le leele nyana jaaka bagolo-golo.

Gantsi dijo tse di ratiwang tsa Setswana ke bo nnyola, dikgobe, diretlo, jalo le jalo.

Dikgomo tse di tsamayang ka maoto a mane di farologana thata le madi a a ntshiwang a bogadi ka gore madi a a ntshiwang a bogadi ga a na mowa kana seriti se dikgomo tseo di nang le sone.

Dikgobe le seswa le bogobe gantsi ke tsone tse di jewang thata ko lenyalong mme botlhokwa ba tsone ke go gore sale di jewa ka nako tsele tsa kgale le gompieno ba sa ntse ba batla go tsweletsa setso sa bone.

Ke nagana goreng nako ya khutsafalo ga e a tshwanelwa go latelwa ke batho ba le bantsi. E tshwanetse go latelwa ke balekane ba lelapa fela le masika a a mo gaufi gore ba kgone go ba gomotsa sentle.

Bo malome ba tshwanetse go tsaya bontlhabongwe jwa bogadi ka gore se bitswa masori. Masori ke bontlhabongwe jo bo neelwang malome kana mpho e nngwe le nngwe e o e neelang malome ke masori, gape le gore ba thusitse ka ditherisano tsa lenyalo le gore lenyalo leo le atlege.

Ditiro di ka dirwa fela fa batho ba bantsi ba ka simolola go naganela kwa ntle ga lebokoso, jaaka gongwe o ka itshimololela kgwebo nyana ya gago gongwe wa leka gore o ithuele leruo la gago o a itirela tshingwana nyana ya gago.

Go ka leka go bakanngwa kana gone go tlhabolola ditsela tse di tsewang ke dipalangwa tsa botlhe gore beng ba dipalangwa ba seke ba nna le bothata ba go feta ka ditsela tse di rileng. Le gore dingoke ditekisi kana dibese tse dingwe tse di tla kgontshang go tsaya batho mo metseselegaeng.

Ke nagana gore motho o tshwanetse go rulaganya, go .

Go abela malapa lefatshe go botlhokwa ka gore go tla ba kgontsha gore ba kgone go itirela sengwenyana ka lefatshe leo, kana lefatshe ke lone ikonomi e e tona thata.

Mo di tsa bogadi, go tshwanetse go nne le rakgadi, malome ka fo matlhakoreng a mabedi le rraagwe mosetsanyana o tshwanetse a nne teng. Fa mme malome a le teng le rakgadi wa rre a le teng ba a tlhokagala gore ba nne teng.

Fa o simolola o naya ngwana leina, go raya gore leina leo.